Mona Afrika Borwa baahi ba teng ba phela ba sokola dijo. Jwale ke bona leano lena la mmuso a le entseng la hore a fe baahi ba dipolasi hore ba leme, e ka etsa ho be le menyetla e mengata ya mosebetsi, mme batho ba ka iphumana ba sa hlotse ba sokola dijo. Lebaka baka lena le ka etsa bana ba bangata ba tlohele botlokotsebe mme ba kgone ho fumana seo ba ka se etsang ka nako ya bona. Ho lema ho nka nako ho hloka hore o qale ka ho beha peo pele, o nwesetse mme o emele nako ya ho kotula. Sena se ka tlosa bongata ba batjha ba rona diterateng le dikotsing.